A nga tilulamisela ya bolo hi ku exercise kumbe migingiriko leswaku miri wa yena wu tshama wu ringanela ku tlanga ku va fit mikarhi hinkwayo.

Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu na van'wana eka eka internet hikuva loko hi tlanga internet u na mbuyelo ya ku gainer swikili leswin'wana va swi tirhisaka wena i nga swi tirhiseki na leswi a wu nga swi tivi swi kota ku hatla u swi se swi kuma u swi kota ku swi tirhisa eka vutomi lebyi taka.

Maendlelo ya wa vuxaka lowu a ma kahle hikuva tikhompyuta ti nga ku onha mihleketo ti nga ku onhela na mehlo matihlo ma nga voni kahle hikuva u tshama u kha u honekerile khompyuta. Khompyuta ya onha matihlo brightness ya yona kumbe vonakalelo ya yona ya onha matihlo.

Mitlangu leyi ni yi tsakelaka eka inthanete i mitlangu ya bolo leyi tlangekaka kahle yi langutekaka leswaku yi nga ku pfuna na hi miehleketo ya swikili leswi vanhu va switirhisaka yin'wana leyi wena u kha u nga yi tiveki. Loko u karhi u kha u tlanga na van'wana u gainer experience vutivi leswaku u tshama u kha u tiva leswaku yi tlangisiwa ku yini ku ya emahlweni na swikili swin'wana.

Mitlangu leyi ni yi bumabumelaka eka inthanete ku va yi tlanga n'wana wa malembe ya khume ndzi nga n'wi byela leswaku a tirhisa a tlanga miehleketo ya miehleketo yo fana na chess na ya muravarava leswaku miehleketo ya yena yi kota ku ndlandlamuka yi kota ku hleketa swin'wana hi ndlela yin'wani yo hambana.

Khombo ro tlanga mitlangu hi selulafoni ya wena ya leswaku foyini yi kota ku yi hatla yi fa battery kumbe battery yi nga ha tirhi kahle hi xihatla wa ha ku yi xava naswona yi nga onha leswaku hi ku bvokonyeteriwa screen xa yona xi nga ha koti ku hlayiseka hi ku tshama kha xi tlhaveteriwi.

Mitlangu yo aka ya siku eka selulafoni ya candy crush yi endla leswaku miehleketo ya vona yi yi ndlandlamuka yi endla na leswaku va kota ku hleketa kahle hi xihatla va hleketa kahle u nga vi na nkingha yo hleketa.

Mitlangu leyi ndzi yi tivaka yo gembula madayizi leyi u hoxaka madayizi loko u ba tsevu kumbe nkombo u teka mali loko u ba three one va ku tekela mali ku nga va yi vitanaka three one.

Ntlangu lowu ndzi wu wa masiku lama lowu ndzi wu rhandzaka i wa chess milawu ya yona ya leswaku loko u za u khoma xitirhisiwa xa wena kumbe piece ya wena u boheka ku mover a wa ha tlheleli endzhaku u boheka ku xi tlanga leswi endlaka leswaku miehleketo ya wena yi tshama yi ri concentrated kumbe yi tshama yi languteleke swo .

Ina ndzi ehleketa leswaku yi koka rinoko yi tlhela yi tsakisa mitlangu ti-game ta mitlangu leyi nga na tinghoma or tinsimu yi endla leswaku vana va kota ku yima tlhelela va kota na ku endla leswaku va kota ku navela ku yimbelela yi koka rinoko swinene yi tlhela yi tsakisa swinene for vana.

ti tlanga ngopfu hi rimbewu ra vavanuna kumbe kumbe vafana ti va dyondzisabku meta leswaku va va na direction ku kondza va kora va tiva laha va yaka kona hikuva va kha va endla ti-direction ta leswaku ti kota ku famba ti ya laha vana va lavaka kona.

mitlangu ya manguva lawa na yona a yi hi dyondzile leswinene hikuva yi hi dyondzisa ku gembula madayizi leswi nga endlaka leswaku vana va nghena emakhobyeni loko va karhi va kha va kula va nga endli leswi nga fanela.

Ntsheketo lowu ndzi nga wu dyondza eka kokwana wa mina i ya leswaku munhu u fane a hanya hi ku hlonipha vanhu van'wana a xixima vanhu van'wana a famba kahle na vanhu van'wana a seketela vanhu van'wana hikuva swa yena na yena swa mundzuku a nga swi tivi leswaku mundzuku u ta va endlise ku yini. Loko munhu a fanele a nyika munhu swakudya u fanele a n'wi nyika swakudya swi karhi swi huma embilwini ya yena leswaku a kota ku kateka. A nga nyiki munhu for ku va a n'wi nyikile ntsena kasi ku n'wi nyika kha swi huma embilwini swi endla leswaku yena a kota ku kateka na Xikwembu xi kota ku n'wi katekisa. Ndzi tlhela ndzi dyondza ka ntsheketo lowu leswaku munhu i munhu hi van'wana mundzuku i nga lava xin'wana mundlwana ku munhu a lava xin'wana ka wena leswi kombaka leswaku munhu u fanele a nga titshembi ngopfu a tiva leswaku a nga tsonani hikuva a nga swi tivi leswaku mundzuku yena a nga pfuka a kha a lava yini.

Loko kokwana wa mina va ku garingani na garingani ndzi titwa kahle ndzi tlhela ndzi tela hi ntsako hikuva ndza swi tiva leswaku xitori lexi taka kona hi xa matimba xitori lexi nga ni tsakisa swinene hi n'wagaringetani hi xa nghondwana, nghondwana loyi a rhandza ngopfu ku hlekisa vana a kha a mbala tidelela kumbe xidlokakan'we.

Milawu leyi yi tirhisiwa ku tlanga muravarava a ku ri leswaku loko u za u vekela xitlangu xa wena u vekile a wa ha xi tlherisela endzhaka u tlhela u fanele ku ya emahlweni u mover leswaku munhu un'wana a kota ku tlanga na yena mi nyikana nkarhi wo tlanga mi siyelana nkarhi.

Ntlangu wa ncuva wu dyondzisa kahle leswaku vavanuna va fanele va tlanga kahle yi endla leswaku u dyondza xipidi xa wena xo hatlisa hikuva yi tlanga fast kumbe hi xihatla u kha u hatlisa u teka maribye ma nghenisa mbhoveni lowun'wana u ya mahlweni sweswosweswo a ku tlheleriwa ndzhaka hi xihatla swi ku endlaka swa ku u tshama u langutele leswaku vutomi ku ya emahlweni.

Ntsheketo lowu ndzi nga va byelaka wona wa garingani wa garingani wa ntukulu na swintukulwana na kokwana hikuva wu hlamusela kahle leswaku vutomi munhu u fika emakumu u ta sungula wu ri n'wana kambe u ta gcina u ve kokwana kumbe mukhegula kumbe mukhalabye loko nkarhi wa wena malembe ma kha ma famba ma fikile a ku na ku u nga swi tsutsuma sweswo.

Va va endlela leswaku va ndlandlamukeka miehleketo naswona va va hungasa loko va borhekile va tlhela va tshama va tsakile hi mikarhi hinkwayo switori naswona swi endla leswaku munhu a hleketa ngopfu swa rihanyo swa vutomi na leswi nga endlaka a dyondza swin'wana hi switori leswi va ka a hlayeriwa swona.

Xivuriso lexi ni xi rhandzaka xi hlaya leswaku hambi wo famba enkoveni lundza ri ta vonaka leswi vulaka leswaku hambi wo famba enkoveni kumbe u tumbela ku fika kwini nkingha yi ta gcina yi humelela erivaleni loko nkarhi wa yona wu fikile u nge tsutsumi xiyimo.

Ndzi ehleketa leswaku loyi a nga na vutihlamuleri byo byi hlayisa kumbe mitsheketo ya Xitsonga i vakhegula na vakhalabye leswaku a va fanele va va byela vatukulu va vona na vana va vona va dyondzise xana hi mintsheketo ya Xitsonga leswaku yi nga nyamalali kumbe ku hundza yi nga ha tiveki eka ndhavuko wa Xitsonga.

Ti-platform to hlalela eSports ti tele swinene ku nga ha va SABC, SuperSports ten, SuperSports eleven, SuperSports twelve and SuperSports eighteen. Laha u vonaka mitlangu yo hambanahambana na SuperSports one twenty-eight, ku vona ntlangu ya swibakele.

Ku tlakusa swikili swa mina swa matlangelo eka inthanete, ndzi nga ha tlanga na vanghana va mina hi inthanete. Tanihi loko hi kha hi practice-a, kumbe ku ringeta swikili swo karhi, hi karhi hi dyondza. Na ku tlanga na vanhu va le handle ku vona swikili swa vona leswaku va tlangisa ku yini, tanihileswi va nga ta va kha va ku tlangisa swona wena.

Ina eSports yi nga tshuka yi ve ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko, tanihileswi vanhu masiku lama va rhandzaka ngopfu ti-game to tlanga online eka TV. Tanihi leswi yi hungutaka mali madurhelo ya ya mpfhuka.

Ndzi nga hlamusela leswaku mina a ndzi tivi nchumu, nakona vumbhoni munhu i vulavula loko a ri na byona hinkwabyo hayi ku kombetela munhu vumbhoni a nga ri na byona. Magoza lama a ndzi ta teka a ku ta va ku va xungeta hi cyber bullying leswaku va nga khomiwa kumbe va pfaleriwa, kumbe ndzi va khomisa kumbe ku va sue-wa hi defamation of character, laha vanhu onhelaka reputation ya mina va nga ri na vumbhoni.

Va nga ha chuhisela vaendli va swo biha va khoma mitlangu ya vona hi ndlela yo biha, hikuva swi nga va onhela ndzhuti kumbe va yisa ehansi. Swi ti kombisa leswaku vona va tiyimiselanga hi nchumu kasi va tiyimiserile. Se lexi xa nkoka ku kota ku va sue-wa vanhu lava va va bihisaka vito ra vona hi matlangelo yo biha.

Ndzi nga wu hundzula hi ku xavisa eka inthanete, ku xavisa hi nyama emutini wa mina kumbe laha ndzi tshamaka kona, endlala leswaku vanhu va ta va va xava. Ndzi karhi ndzi hlohlotelo leswaku lexi ni xi xavisaka xi tiyisisa ku fika kwini kumbe xi kahle ku fika kwini.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi endla leswi swi ri swimbirhi, ntirho wa mina wo hungasa na ntirho wa mina wa mampela wa bindzu hi ku pima nkarhi. Tanihi leswi minkarhi ntirho ya masiku lama u tirhaka kusuka nampundzu ku fikela na nhlekani, se ndzi ta kota ku pima ndzi pima nkarhi leswaku kusuka nampundzu ku fika hi two ndzi ta va ndzi ri entirhweni, kasi hi three ku fikela seven ndzi ta va ndzi tirha bindzu ra mina ra le sayitini.

Tipulatifomo letinene to endla mali hi ntirho wo ti tsakisa to sungula ku nga va ku ri TikTok, laha wu endlaka content ya wena ya siku na siku. Ya vumbirhi ku nga va Instagram na Telegram, laha a haxaka mahungu ma wena ya siku na siku.

Munhu leswaku a kota ku vanhu va n'wi seketela eka internet, a nga ha endla promotion-i ya vunavetiso marketing strategy. Laha kombisaka leswaku swilo swi chipile, a byela munghana leswaku munghana a ta a ta xava eka bindzu ra yena hikuva u ta vuyeriwa. A veka leswaku a nga vuyeriwa hi yini ku fana na loko munhu a dya mazimba, a nga ha vula leswaku mazimba lama loko u ma dyile ma nga ta ku vuyerisa hi sayiti ra ku ku nyika matimba kumbe ti-vitamin-i.

ku xavisa leswiya a nga endla hi mavoko, a nga ha xavisa epatwini exikarhi ka patu, edorobeni na internet yi nga n'wi pfuna leswaku vanhu va kota ku n'wi fikelela a veka tinambara ta yena kumbe a siya tinambara ta yena eka inthanete. Leswaku va ta kota ku n'wi yela laha a tshamaka kona, laha a nga ta veka adirese ya yena na tinambara ta yena leswaku va kotaka ku n'wi foyinela nkarhi wihi na wihi, nkarhi wun'wana na wun'wana loyi va n'wi lavaka hi wona. Kumbe va pimanisela na munhu loyi a lavaka ku xava hi nkarhi wolowo.

Suzan a nga navetisa bindzu ra yena eka internet yo fana na Facebook, na Instagram xikan'wekan'we na TikTok, laha kombisaka na ti-price ta yena kumbe ntsengo ya yena ya bindzu ra yena. Leswaku magwinya ma yena ma durhisa ku yini, ma xavisiwa ku yini, hi mali muni, nakona loko ma va ma dyile ma nga va vuyerisa hi yini.

Tipulatifomo letinene ti dyondzisa eka internet. Yo sungula ya nkoka swinene laha vanhu va yi tirhisaka minkarhi yo tala ku nga ha va YouTube. YouTube yi pfuna ku endla tivhidiyo ta wena, u ti upload-a laha vanhu va kotaka ku vona nkarhi wun'wana na wun'wana lowu vona va wu lavaka. Kumbe komba a endla ti-live videos kona ka YouTube-u na le ka Facebook-u leswaku vanhu va vona hi nkarhi wolowo loko a ri karhi a dyondzisa hi ta ikhonomi.

Ti-website leti munhu a nga ti tirhisaka ku navetisa swifaniso swa yena ku nga ha va Instagram, website, na tin'wana to fambisana na Facebook u nga nghena ka yona picture ta wena. Ina ndzi vona ku ri miehleketo leyinene, hikuva vanhu va swi rhandza swifaniso va nga ha lava ku ku a va shoot-a kumbe a va a va cut-a ka nkarhi wun'wana leswi nga n'wi vuyerisaka hi sayiti ra profit-i kumbe ra mbuyelo.

Ina swi tiveka ngopfu leswaku inthanete yi na vuhlayiseki byo helela makhombo vanhu lava nga hlanganaka na wona hi mitlangu ya ka inthanete ku nga va ku black-meriwa va tlakuseriwa timali kumbe va tekeriwa mali tanihi game tin'wani ti-chajaku mali loko u fanele u ti tlanga va nga ha skemiwa hi vanhu lavo ka va nga va tiveki ku va va hakela ti game va tlhela va nga ti kumi.

Ina ndzi nga pfumeli leswaku n'wana wa mina a hlangana na vatlangikuloni lava a twananaka na vona eka inthanete loko ku ri u tshame a endla video call na vona loko a nga se tshama a endla video call ndzi nga ka ndzi nga pfumeli.

Ndzi nga tsundzuxa n'wana wa mina leswaku a ti vonela hi inthanete a fambela kule na ku xavaxava swilo ka vanhu loko a nga swi tiveki na leswaku loko va nga swi tisi kumbe a va swi tivi tanihileswi o ka a nga va tiveki na vona hi nyama.

N'wana u a nga a nga fanelanga ku tshama a kha a tlanga mitlangu ya ka inthanete ntsena kumbe tikhompyuta hikuva tikhompyuta ti nga n'wi dlaya mehlo nakona ku na ti-game tin'wani ti nga n'wi dlaya miehleketo kasi u fanele a tlanga mitlangu yin'wana ya ya mincuva ya mavoko na ya bolo ya milenge leswaku a ta kota ku ti olola.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona eka masiku lama leyo garingelana vatukulu switori swa khale emindzilweni tanihileswi vana va masiku lama va nga ha rhandziku ndhavuko na ku yingisela vanhu lavakulukumba.

Mitlangu yin'wana leyi lavakulu na lavatsongo va kota ku yi tlanga a ku ri xitumbelelana laha a va famba va xitumbelelana endlwini kumbe a handle ka jarata ku tlhela ku va xikhago na muravarava na ncuva.

Ina mitlangu yi pfuna vana ku vumba vunghana ngopfungopfu mitlangu leyi tlangiwaka exikolweni hikuva yi tlangiwa hi xipano endzhaku ka swona loko swi ta va xi winile ku ya hi xipano vana va ta kota ku va va twisisana swinene ku ya emahlweni tanihiloko va ta va va endlile kumbe vunghana bya vona byi va byi tiyile hikuva va ta va va winile eswipanini swa vona.

Vuhungasi lebyi vona va nga kotaka ku byi endla u nga ha va bya chess kumbe muravarava hikokwalaho ka ku va byi nga endlaka leswaku byi ndlandlamuxa miehleketo ya vona na ku va endla leswaku va tshama va tsakile hikuva hi ku ri mitlangu leyi yo ka yi nga holovisiki kambe ya ku endla leswaku u tiva swin'wana a vutomi.

Vanghana va mina tanihiloko hi ta va hi nga ri na xo xi endla nakohi hi tiholideyi hi ta va yi pfarile ndzi na nhlelo laha ya vuhungasi lebyi hi nga byi endlaka byo fa na ku tlanga muravarava chess ku nga ti nga ti-game ta miehleketo leswaku hi kota ku phefula na ku relax-a tanihiloko hi ta va hi pfarile eswikolweni.

Swilo swo tsakisa swa ntlawa kumbe minhlangano leswi ndzi tsakelaka ku hlanganyela eka swona i swa Volleyball la ball leyi tlangiwaka hi mavoko mara yi hambanile na netibolo hikuva yona ho yi va yi pfariwe hi le xikarhi voko ri va hala voko ri va halawani no yima swin'we.

Nkarhi lowu ndzi hlanganeke na vanhu lavantshwa hi ku tirhisa ntirho wa ntlawa wo ti tsakisa a ku ri khotavuxika hi ti twenty five ta twenty twenty three laha hi nga hlangana hi tlanga Volleyball hi vhela hi va vanghana.

Endlelo leri a ra ha ri kona ra ku va va kon'wana va yimbelela vatukulu va vona tinsimu hikuva vana va masiku lama va rhandza ngopfu swilo nakona a va ha twisisi timhaka ta ku tshama na vanhu lavakulukumba hikuva va va va byela nawu leswi endlaka leswaku va kwata.

Ndza mi tivisa leswaku hi na vuhungasi lebyinene lebyi byi nga tekaka ndhawu eLimpopo byo tlanga chess muravarava ni ncuva tanani mi ta hungasa na hina mi enela.

Caster Semenya u fikisile eka xiyimo lexi hikuva a ti nyiketela na ku tsutsuma hi matimba eka miphikizano ya laha Afrika-Dzonga a karhi a ti nyiketela na ku va a kuma nkateko wa ku support-iwa hi vamakwerhu na vatswari va yena xikan'we ka n'wina valandzeri swi endlile a va na matimba ya ku tsutsuma a ku ya emahlweni ku fikela laha a nga kona eka xiyimo sweswi.

Loko a ndzo nyikiwa ku endla tumbuluxo wa swo tsakisa swa ntlawa endhawini ya ka hina a ndzi ta endla mitlangu yo fana na ya ncuva muravarava na kumbe chess hikokwalaho ko va ndzi tiva leswaku vanhu va rhandza ku tlanga mitlangu yo yo ndlandlamuxa miehleketo na leswaku na ku tiva na leswaku na loko va kha va tlanga ni nga va ta kuma vutiolori bya miehleketo hikuva va yima nyana ku hleketa ngopfu na ku hleketa ngopfu tinkingha hikuva bya hangalaka ku hleketa ngopfu loko u kha u tlanga mitlangu leyi ya miehleketo.